Bašwa ba segompieno ba kgona go bua sengwe le sengwe mo diremamoweng kapa di-podcast-e tsa bone. Go simple yalo gonne ba kgona go i-express-a ka sengwe le sengwe se ba batlang go bua ka sone. Mme ga go bonolo mo diteisheneng tse re di tlwaetseng tsa kgale ka gonne ga o a tshwanela robiwa sengwe le sengwe ka mokgwa o o batlang ka teng ko teng gonne go reeditse bana, go reeditse bagolo. Ka moo di-podcast-e ke ka moo di le popular go le go kalo go na le di-radio station-e tsa rona tse re di tlwaetseng tsa kgale.

Di-chatbot le bathusi ba mo inthaneteng di programm-ilwe gore di diren selo se le sengwe fela. Di programm-ilwe gore di go thuse ka se o se batlang fela, ga gona se sengwe se se ka go thusang ka sone go ntlheng ga potso e o e botsang.

Se nka ratang go se botsa ene DJ mongwe o, ke ka rata go mmotsa gore a o dira research ka di-topic-ke tse a tlo di buang pele na, kapa o bua fela, a ba a utlwa bareetsi gore ba a reng? A gone go a kgonagala gore moreetsi a sa dumelane le ene o kgona go tsena mo moweng na, kapa o a kgathiwa moreetsi? A moreetsi o fa producer potso ya gagwe pele before a ka tsena mo moweng na? A e a approve-iwa pele na?

Go ka rarabolwa ga go ka tsenyiwa Wi-Fi tsa mahala tsa di-cable. Wi-Fi tsa cable ga di sokodise, ga di tshwane le Wi-Fi e ya mo gae, cable ga e sokodise. Ga re ka tsenyetsiwa di-cable, ra charge-iwa gongwe diranta di le supa kapa diranta di le tlhano ka letsatsi.

Ga o fositse mogala mo mogaleng wa gago wa letheka o boela ko go ene motho o yo. O tsaya dinomoro tsa gagwe o a mo founela morago gore o utlwe gore ke mang, o ne a batla eng mo go wena.

Botlhale jwa maitirelo ke selo se se fetang, ga se selo se tlo neelang e le ruri mme botlhale jwa motho ke botlhale bo bo dulang bo le teng, ga gona motho o ka mo tseelang bone.

Ee, nkile ka itemogela tshotlakako mo mafaratlhatlheng. Nkile ka post-a e be motho wa teng a nkgatelela ka maikutlo a mpotsa gore ke nagana 'ore ke mang nna ke tlo post-a dilo tse tshwana ka nang le tse ke di post-ileng tsele. E be ke mobolelela gore mose ga o sa rate selo ga motho a post-ile tswaya mo yone, tswaya mo timeline-ng ya motho.

Go kwala mafoko a makhutshwane go amile bašwa thata ka gore ga ba itse mopeleto. Ga ba kgone mafoko a a bonolo fela gore ba a peleto ka ntlha gore ba kwala mafoko a makhutswane le di-emoji tsa bone nako e nngwe o kry-a o sa tlhaloganye le gore motho o batla goreng mara bone ba a di tlhaloganya. Fela ga o raya motho o re kwala lefoko le le rileng go a pala ka ntlha ya gore ba tlwaetswe go kwala mafoko a makhutshwane le di-emoji.

Ga ke amogela mogala waka wa ntlha wa letheka ke ne ke dira grade ten. Mogala wa letheka ne le Erricsson E twenty five, ke e ratile ke e rata gore ka ntlha ya gore ne e se e le, e sa tshwane le tsele tsa kgale tse le tse ne o di tobetsa. Ne e le touch-e e modern, ke ne ke o ratile thata mogala wa teng le motho o ntheketseng one ke ne ke sa mo lebale.

Thekenoloji e re thusa gore re kgone o tsaya di-laptop-o re tsene sekolo re le mo gae, re tsena sekolo online ke sone fela thata se se leng mosola seo. O kgona go tsena sekolo sa kwa moseja ntse o le mo Aforika Borwa o se tsena online.

Ke ne ka fosa ke mogala wa letheka wa mmereko ke na le sebaka ke batla mmereko, pelo ya ka e le botlhoko gore. Ga ke re ke ba founela gape ko morago batho ba ne ba mfounetse ke ga ba re, e go fetile go filwe motho o mongwe tšhono ka ntlha ya gore nna ne ke sa araba mogala wa letheka, pelo ya ka ke ga e le botlhoko e rotha madi.

Metswedi ya dikgang e farologane, go na le batho ba ba begang dikgang tse e seng tsone mo dijithaleng. Metswedi ya dikgang e teng e sa ntseng e re ka tshepegela mo yone, ba bangwe ba dira fela ka ntlha fela ba batla go bona gore batho ba ba rata go le go kae di-likes-e tse ba di kry-ang. Batho ba bangwe ba itirela fela, go thata gore o tshepe gore dilo tse di kwadilweng ke nnete kapa yang. Wena o le motho ke wena o tshwanetseng o itseye sekolo sa go itse pharologano mo nneteng le ga batho ba kwala fela.